Umraro ungaba lokha iimbhedlela bazakhele kude nalapha bahlala khona.

Umraro lo ungararululwa lokha urhulumende afune abantu abazokugada iinlelesi bona iinlelesi zingebi iinkoloyi.

Iye, baya eembhedlela ezizijameleko namkha phetjheya ngombana banemali begodu abafuni ukuya eembhedlela zakarhulumende.

Isisombululo kilokhu abantu abatjhayela ama-ambulensi kumele babe nesiqiniseko kobana abantu abababizileko bayagula begodu endaweni ebaya kiyo iphephile na.

Awa, angicabangi kobana kungayiphungula imijeje emide etholapilo ngombana abantu banengi abagulako abafuna usizo emitholapilo.

Kumele kusolwe abonesi ngombana umthetho wesibhedlela umuntu nakagulako kumele athole usizo msinyana.

Kukobana eembhedlela zakarhulumende abantu banengi abafuna usizo begodu ilayini libalide.

Iimbhedlela ezizijameleko ngileza ezibizwa ngama-private hospital ezingarholwa ngurhulumende.

Mina angivumelani nakho ngombana umuntu uzacabangela ngendlela bona uloyiwe angakaloywa makaphuma esibhedlela ahlongakale ngombana abantu bacabanga bona bamloyile yena afuna usizo lasesibhedlela.

Ngombana zizabe zigijimela ukuyokusiza lapha kuzabe kunengozi khona yomlilo.

Nakungana laphaya kutjhe khona bazabe baphumulile.

Ijinifomu abayimbathako iqakathekile ngombana lokha mabacima umlilo, umlilo uzabe unamandla bayenzela ukuthi nabacima umlilo umlilo ungatjhisi isicimamlilo.

Kumele ubabize abocimamlilo lokha nawusele ubona bona uyabhalelwa ukuwucima umlilo.

Iye, abocimamlilo bakghona ukufumana isisusa somlilo begodu lokha umuntu nakafonela iincimamlilo kumele akhulume bona osendaweni yiphi abanikele i-address.

Iye, kuliqiniso lokho.

Iye, kuliqiniso lokho ngombana imizi yakhona iminyene khulu kwenza bona nayilumatha umlilo zingatjha zoke izindlu.

kunjalo ngombana ayikho into ebangayenza yona.

Igadango lokuthoma ongaliqinisekisa ukuthi ikoloyi yakho iphephile uyisuse eduze nomlilo.

Engayenza bona abantu baphume ngaphakathi ukuhlukanisa amabhodwe malangabi.

Isizo lokuthoma eningalenza ukuqinisekisa bona abantu bayaphefumula begodu nibarhabise emtholapilo.

Iye, kungasiza khulu lokho.

Khalima bona alise into ayenzako leyo ngombana angakghona ukuzitjhisela indlu yakhe yotjani.

Umlilo wegezi awuqinywa ngamanzi ngombana kuyingozi khulu.

Ongayenza bona uqinisekise bona ikoloyi yakho iphephile ukuyikhambisana kude nomlilo.

Into afanele ahlale nayo ebhesini ibizwa nge-fire extinguisher le esebenzisa ukucima umlilo lokha makunengozi yomlilo.

Umphakathi ungalima iindlela ezinengi bona bafundise abentwana bona umlilo uyingozi khulu bangahamba bayemaphagini babize abentwana babatjele bona bangadlaleli eduze nomlilo ngombana uyingozi khulu.

Iinkhukhula kulokha izulu linekhulu ngamandla begodu likhukhula izinto ezifana nezindlu neentjalo neenyamazana.

Iinkhukhula ziba eendaweni ezifana naKwaZuluNatal namkha e-Cape Town.

Iye, kuyingozi khulu ngombana amanzi azabe anamandla khulu.

Iye, kuqakathekile khulu kobana bayiswe emtholapilo ngombana bangagula ngomkhuhlani.

Uhlangulwa yisiphaphamtjhini ngombana iinkoloyi azifiki lapho.

Into okufanele uyiphathe ukuqinisekisa ukuphepha kwakho kufanele uphathe iinjazi yokuphepha kobana uyimbathe lokha nawuyama imilambo nemilanjana.

Into enifanele niyenze ukuqinisekisa bona uDlalisa usaphefumula na.

abhadale iindleko zokufulela babantu besizo lokuthoma.

Awa, angicabangi bona i-GPS ingasiza eendaweni ezinjalo.

Iye, kufanele bakatelelwe ukusebenzisa iinkhandelambeleko.

Umbono wami uyangokuthi umuntu ukholelwa endleleni yesintu namkha awa.

Ngicabanga bona kutlhayela kweenkhandelambeleko.

Ngobahlathululela ngithi iinkhandelambeleko kilokha umuntu wesifazana nakasebenzisa izinto ezihlukahlukeneko ezifana namapilisi namkha ukuhlatjwa bona angakhulelwa lokha nakalala nomuntu wesimame ngocansi.

Iye, kuyasiza begodu kuqakathekile ngombana kusiza abentwana bamantombazana bona bangazithwali basebancani.

Iinkhandelambeleko zibalulekile begodu umuntu kufanele azi bona iinkhandelambeleko lezi zisiphatha ngendlela ehlukahlukeneko sibabantu begodu zinengi iindlela zokusebenzisa iinkhandelambeleko ungasela amapilisi namkha ungahlaba. Endleleni lezi enye nenye indlela yekhandelambeleko ibangela amagulo.

Iye, ngicabanga bona abomma basebenzise iinkhandelambeleko zesikhuwa ngombana zibalulekile begodu bangakghona ukuya esibhedlela bona babaqhazisele ukubaluleka kweekhandelambeleko zesikhuwa.

Ngombana bafuna ukunakekelwa ngenca yokugula begodu nobuthaka kobudala.

Izidleko zemali ezifana namapilisi, ukudla okuqakathekileko namkha nezidleko zokwelatjhwa.

Ngokubavakatjhela njalo ukuze bangazizwa babodwa begodu nokudla nezembatho nezinye izinto ebazidingayo.

Ngokubaqeqesha ngendlela yokubanakekela namkha ukubaphekela ukudla okufaneleko namkha nokubapha imithi ngesikhathi.

Ngombana baphile isikhathi eside begodu banelungelo lokuhlonitjhwa nokubongwa ngomsebenzi wabo.

Iye, ayafika ekhaya.

Umraro kungaba ukukhwabanisa nokusebenzisa kumbi imali, i-corruption.

Ukubeka amapholisa namkha amalunga womphakathi bavikele iinkoloyi.

Kukhombisa bona kunesithemba elincani ezibhedlela zikarhulumende.

Ukuphephisa abatjhayeli, kwamanye amadolobha bangahamba namapholisa namkha kube nekhambiso yokuvikela, ikakhulu ezindaweni ezinobungozi.

I-HIV yisigulo esihlasela amasotja womzimba emele i-Human Immunodeficiency Virus.

I-AIDS yisigulo esivela ngemva kokutheleleka yi-HIV isikhathi eside

I-HIV namkha i-AIDS ungayithola ngeendlela ezinengi ezifana nokulala nomuntu ngokocansi ngaphandle kwe-condom namkha ukudluliselwa kusuka kumma ukuya emntwaneni ngesikhathi sokulelwa namkha sokubelethwa.

Umlayezo engingamupha wona ngewokuthi kumele azi bona ukuthi ukuthola bona utshwayeleke nge-HIV akusikho ukuphela komhlaba. Namhlanjesi kunezidakamizwa ezifana nama-ARV asetjenziswa abantu abane-HIV baphile isikhathi eside begodu baphile ipilo ejayelekileko njengabanye abantu.

Kumele aye esibhedlela ayokukhuluma nabodorhodere namkha abonesi begodu kumele athathe umuthi obizwa yi-ARV ukuze umzimba wakhe uvikeleke.

Kumele usebenzise i-condom njalo begodu uye esibhedlela uyohlola njalo ukuze wazi isimo sakho bona sijame njani.

Kumele balungise indlela lapho kuzokukhamba khona ama-ambulensi.

Iye, ngombana abantu bazokwazi ukuya emtholapilo ngesikhathi ababekelwe sona begodu kuzobasiza bona bangahlali emijejeni isikhathi eside.

Abasebenzi abenza umsebenzi umabangalandeli umthetho wokuphuthumisa abantu abagulako phambili, bangaba nesandla ekubhubheni komuntu loyo ngombana umthetho wasesibhedlela uthi, kufanele abantu abagulako baye phambili bathole usizo ngesikhathi.

Ngombana izibhedlela zikarhulumende abantu bavame ukujama isikhathi eside ngaphambi kokuthola usizo.

Iimbhedlela ezizijameleko zivamise ubonakala zisezingeni eliphezulu ngokukatelela abantu kodwana zibiza imali enengi.

Iye, abalaphi bendabuko basahlonitjhwa kakhulu namhlanjesi kakhulu eendaweni ezifana nasemalokitjhini.

Awa, ngombana eminye ezinye iinhlahla azikahlolwa kuhle, zingaba nemiphumela emimbi.

Awa, ngombana kumele zihlolwe ngokwesayensi begodu umakutholakala bona ukuthi zisebenza ngokuvikelekileko zingasetjenziswa.

UmNyango wezePilo awumele ukhuthaze abantu nje kuphela bona basebenzise iinhlahla zesintu kodwana kufanele aqinisekise ukubona ziphephile begodu zihloliwe.

Bakhuthaza amazwe bona afundise abantu ukuthi bangazisebenzisa kanjani iinhlahla ngaphandle kokubeka ipilo yabo engozini.

UmNyango wezePilo kufanele uzibhalise emthethweni njengemithi evunyelwe bese kunikezwe izibhedlela nemitholapilo imihlahlandlela ecacile yokuthi zingasetjenziswa njani.

Kungaba kuhle khulu ukuthi zinikezwe ngendlela yesimanje amabhodlelo nama-package ukuze ziphephe.

Iye, kuhle khulu ukuze baziqonde begodu bahloniphe amasiko wabantu futhi bakwazi ukuvikela izigulani ekusebenziseni ngendlela engakaphephileko.

Iye, kufanele kubekhona ukubambisana phakathi kwabodorhodere nabelaphi bendabuko.

Iye, kodwa kumele kube nokuvumelana phakathi kwesiguli ngombana kumele sihloniphe amasiko wabanye abantu.